Izinyathelo ezibalulekile zokulungisa umhlabathi ukuze ukhuthaze ukukhula kwezitshalo ezinempilo, ukuthi umhlabathi kufanele uhlale uniselwa ngaso sonke isikhathi. Kufanele nomanyolo uthelwe ngaso sonke isikhathi, ukuze kuqinisekiswe ukuthi umhlabathi ufanelekile yini ukuba nezitshalo.

Njengoba abanye abelimi sebekwazile ukumexwayisa ukuthi kungaba nenkinga yezempilo zezinkukhu uma ezihlanganisa, ngicabanga ukuthi kufanele angazihlanganisi, azibeke ngokwehlukana, azihlukanise, ukuze zikhule kahle, ukuze kuzobonakala ukuthi iluphi uhlobo lwezinkukhu olunenkinga. Yiluphi uhlobo lwezinkukhu olungena nkinga, olungakhula ngaphandle kokugula.

Ngicabanga ukuthi inhlabathi ukuze isimame isikhathi eside, kufanele inakekelwe. Inakekelwe, kususwe amatshe, kususwe izinto ezingayilimaza inhlabathi, ikakhulukazi amatshe asuswe. Bese iyahlakulwa inhlabathi, ithelwe amanzi, ukuze ihlale njalo ithambile ukuze ikwazi ukubamba izitshalo.

Ngicabanga ukuthi uMandla angayithola inzuzo, amakhasimende angakhokha amanani aphezulu. Into nje uMandla azoqinisekisa ukuthi ukudla kwakhe noma imikhiqizo yakhe i-organic, amakhasimende angakhokha nanoma yini, ukuze adle ukudla okunempilo, ukudla oku-organic.

Ngicabanga ukuthi isenzo sokufuna ukuhlonza nokukha ukudla kwasendle mahhala kufanele sifundiswe ezikolweni, ngokuba izingane angeke zikwazi noma angeke zazi ukuthi ukudla kwasendle okubalulekile noma okufanele zona izingane yikuphi. Ngakho ngibona isidingo sokuthi sifundiswe ezikolweni. Sikhona, sibalulekile futhi, ukuze kwazeke ukuthi ikuphi ukudla kwasendle okuyi-poison noma okubalulekile noma okukahle for zona izingane.

Ngike ngaba nalo iphupho abanye abangakholelwa kulo, kodwa engakwenza ukuthi ngiqhubeke nephupho lami, ngiqhubeke ngiyenze i-research ngephupho lami elalikimi ngoba akekho umuntu owayengazwisisa ukuthi iphupho lami lingani. Akekho futhi omunye umuntu ongakusiza ukuthi ukuphumelelisa iphupho lakho uma ngabe yena engaboni ukubaluleka kwalelo phupho. Yingakho ngithi ngaqhubeka lo nephupho lami ngazenzela i-research, ngathola yonke imininingwane okwakumele ngiyithole mayelana nephupho, ngase ngiqhubeka.

Mina ngicabanga ukuthi, mina ngicabanga ukuthi nanoma iyiphi inhlobo yokulima, noma ukulima ubheke phezulu, noma ukulima kwemvelo, ngicabanga ukuthi okubalulekile ukuthi ukudla kukhona nokuthi abantu bayakwazi ukuthi bafinyelele kuyo leyo mfuyo, noma kuzo lezo limo, lezo zitshalo, ukuze bathole ukudla okunomsoqo. Into ebalulekile ukudla okunomsoco, nanoma ngabe ukulima izitshalo kwenziwa ukukhanya kokwenziwa, angiboni kunenkinga.

Ngicabanga ukuthi uhlobo lokudla olake lapakishwa, lanikeza izinkinga, ukudla okungamanzi, noma ngingathi ukudla okuyi-liquid. Ngokuba uma ivulekile leyo, lokho kudla, kungaba inkinga ngoba bese iyachitheka, ingasafani, futhi nomsoco wayo, bese awusabi nomsoqo ngendlela ebeyenziwe ngayo.

Uhlobo lwezitshalo nezinhlobonhlobo zazo zingaba nomthelela ekuvuneni ngesandla ngoba kwezinye izitshalo, njengezitshalo ezingaphansi komhlabathi uma ukuzivuna ngesandla kungaba nezici eziningi ngoba izandla azikwazi ukungena ngaphansi komhlabathi. Kuba ngcono uma kuvunwa iklabishi ngoba liphezulu, uma kuvunwa utamatisi ngoba okuphezulu, kanti inkinga ngibona ingaba khona uma kuvunwa yesandla ngaphansi komhlabathi, uvuna amazambane. Ngibona kuyiyo into engaba nenkinga.

Indlela yokubulala izinambuzane eziyingozi ekulimeni, ngicabanga ukuthi akhona amakhambi okubulala izinambuzane eziyingozi ekulimeni futhi akhona nama-herbs ongawatshala ngaphambi maybe eceleni kwezitshalo zakho, ukuze zikhule bese izinambuzane zingasondeli ezitshalweni zakho, ngenxa yokuthi uzobe utshale lawo ma-herbs lawo.

Uma ngingazithola ngikuleso simo ngingazizwa ngingenako ukukwazi ukuthi ngingenzanjani, ngokuba ngizame ngingenaso isiqiniseko sokuthi yiziphi izitshalo ezibulalayo, noma yiziphi izitshalo engingazidla. Ngingazizwa ngingenamandla okwenza nanoma yini ngoba ngizobe ngisehlane, ngingazi lutho.

Ngicabanga ukuthi izizukulwane ezincane kufanele ziqhubeke nokulima ngoba ukulima yinto eyoba khona ingunaphakade. Ngokuba izitshalo ziyafuneka, noma izithelo ziyafuneka, noma imifino iyafuneka. Ayidliwa kuphela ngabantu kodwa idliwa nayizilwane zasekhaya, izinkomo, izimbuzi, izingulube kanjalo kanjalo. Ngakho-ke, kuyosiza ukuthi izizukulwane ezincane ziqhubeke zilime.

Ukulima okuphilayo, ukulima okunomsoco kakhulu, kanti ukulima okujwayelekile ukulima esingeke sisho ukuthi kunomsoco kakhulu.

Ngicabanga ukuthi abasebenzi bangayithuthukisa, bangathuthukisa indlela yabo nokuvuna ngokuthi basebenzise amathulusi angeke abaphumelele izitshalo zabo, noma amathulusi angeke ahlebule izitshalo zabo, noma ahlebule imbewu yabo, noma ahlepule ama-roots wezitshalo zabo ukuze ziphinde zimile futhi ngenye inkathi.